Ahee, minjhani? mutlangi loyi a ndzi tsakisaka ngopfu i Mofokeng ka Pirates u ndzi tsakise ngopfu ka game leyi nga ndlula loko hi tlanga na Chiefs ma vo u ni tsakise ngopfu.

Ahee, minjhani? nga va a mutlangi wa bolo ya ma vo ni nga n'wi faka hala swa ku a tlanga bolo hi ku ku vanhu vo tala va ri rhandza bolo ngopfu ma vo, loko loko a swo ya hi mina a ndzi ta mi kuma ya futhi na space hala ka ti team letikulu ma vi a nga tlangi hale ka leti ta le xitaratini a tlangela ka team letikulu ma vo ka vo PSL hi ku tithimi teleto va tiva ngopfu loku ku tlanga toho ka tala ka switedamu ma vo.

Ahee, minjhani? Yi hetelele hi ti twenty-eight ya nyangha yoleyi a yi tlanga na Botswana yi tlhela yi tlanga na hi ti-eleven ta yo nyangha leyi a yi tlanga na Malawu yi winile ma vo so so swi kahle ku kaya ya tlanga ngopfu ma vo ku nge va nga tlanga ku tlhela ku setiwa futhi ku tlangiwa na world cup njhe hi yo world cup leyi ya twenty ten.

Ahee, minjhani? Hi pfukile hi ngo vona ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka ngopf i bolo ya milenge hi ku u rhandziwa hi vanhu hinkwavo and hi wona lowu fambaku phambili ka misava hinkwayo ma vo futhi na haleni ka ti-Betway a ntlangu lowu fambaka ngopfu lowu bejiwaka ngopfu i ntlangu wa bolo ya milenge.

Ahee, minjhani? ku hluriwa ka xiphemu xa mitlangu na vutomi leyi ku fanekele hi tsudzu hi dyondza hi dyondzisa vantshwa leswaku avuton'wini hinkwaswo a swi hlayi ku a wu nge wini hi nkarhi hinkwawo hi ku a vuton'wini hi nkarhi wun'wani swilo swi ya hansi nkarhi wun'wana swi ya henhla ma vo so fanekele va tiyisela loko va hluriwile namuntlha va nga heli matimba yimba a va tiyiseli leswaku mundzuku va tlhela va famba training va trainer ka kulisa ku mundzuku loko va nghena va ta swi kota ku wina ma vo.

Ahee, minjhani? mitlangu yo gembula leyi ni yi tivaku i Betway na vo Hollywood ku ku kwalano mi kuma mitlangu yo hambanahambana ku na vo Aviator mi kota ku tlanga lowu bola mitlanga ya swale swale tigemu ta le cassino ma vo so hi yona mitlangu leyi ni yi tivaka and yo yi kahle hi ku ya endla mali ku endla mali ngopfu loko u swi kotile ku tlanga kahle yi tlhela yi nga vi kahle ku ku loko so u yi tlange ngopfu so u za u tinyikela emaqhineni u qhina swo xavisa na swilo swa wena ma vo swa ku u kuma mali u ta kota ku gembula.

Ahee, minjhani? Ku tlanga mitlangu ya le handle swi na mbuyelo ka vantshwa hi ku ku matiko ma le handle ma swi kota ku va vona va vona talent-a ta vona so va nga kuma chance swa ku va tekiwa va tlangela kule ka tindhawu ta le handle ma vo va tlhela va kuma na sponsorship swa swa le handle.

Ahee, minjhani? swiphiqo leswi nga ta langutana so i swa ku faneke a tiyimisela ma vo fanele a tiyimisela ngopfu ku ri va ta kota ku n'wi ma vo va hi xilungu va ku va ku swa ku va n'wi recognizer ma vo se ku fanele a tiyimisela ka kulu hi ku na ku laha u ta u ta hlangana na vanhu vo hambanahambana ma vo van'wani va ta vulavula va vulavula swilo swa vona swin'wana a swi nge n'wi khomi kahle mara ku faneke a tiyisela a khomelela ma vo hi ku ka khomeleriwa and ka tiyiseriwa loko u lava ku ti vona le henhla.

Ahee, minjhani? eya ni hleketa swa ku mitlangu yi fanele swa ku nyikiwa nkoka lowu ringanaka ku ku loko hi ya entiyiseni hayi leswaku hinkwenu hi ta humelela hi xikolo van'wani va huma xikolweni va ya tlanga bolo vatekiwa va va right evuton'wini ma vo so swi fanelekile ku na yo nyikiwa a nkoka swa ku lava rhandzaka xikolo ngopfu va ta pfuxa xikolweni lava rhandzaka bola na voho va ta nyikela la ka bola.

Ahee, minjhani? loko u hlalela vanhu va matiko na mindyangu yo hambanahambana va na swa ku va swi kota ku khomisana na ku tirhisana hi ku loko ku tlanga ku hlangane vanhu va matiko vo hambanahambana va swi kota swa ku va tlangisana kahle bola va tlhela va khuluma leswaku twakala swa ku hina hi vona leswaku loko ku tlangiwa so hi nga wina loko ku tlangiwa so hi nga wina so hi swo leswi nga tirhaka kahle ma vo eka xipano xa bolo ya milenge swa ku va khomisana vanhu va le handle.

Ahee, minjhani? Loko ni twa kokwani a ku garingani garingani wa garingani a ndzi tsaka ngopfu hi ku a ni swi tiva swa se i nkarhi wa switori ku kokwana i ta ta na switori swa ku a ta yi byela hi switori swa khale swa ku a ku endleka yini a xitori lexi a xi a xi ndzi tsakisa ngopfu hi lexa N'wampfundla leswaku a famba a tsutsuma a fika endleleni a fika a tlela loko a tibyela leswaku tortoise i xi siyile kanti a za etlela hi ku a nga pfuki tortoise yi fika yi ndlula yi famba N'waxibodze xi famba ze xi ya wina yena a ha tlele le ndzhaku le ma vo.